Ezinsukwini zamanje ezikoleni kuye kufike abantu abathize boMnyango wezeMpilo bezofundisa abantwana mayelana nokuphepha nokusebenzisa usizo lokuqala i-first aid. Ukufika kwabo la bantu lapha ezikoleni, kwesinye isikhathi kuye kugcine kusizakala amalungu omphakathi, ukuthi agcine esethola ukusebenza kwezempilo ngoba bathola ukwazi ukuthi ungena kanjani kulo mkhakha. Nabo abantwana bathola amakhono bagcine sebazi ukuthi bayafuna yini ukungena kuwona lo mukhakha lo wokosizo lokuqala, befundiswa ibona laba bezempilo abasuke bevakashile ezikoleni.

Izithiyo ezivamile ezivimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni isikhathi esiningi kuba nokungathembakali kuyena uhulumeni ophethe ezemfundo nezempilo, baye bathembise ukuthumela izinsiza ezizosiza ukuthi othisha baqeqeshwe baqeqeshelwe kona ukufunda ngezempilo. Kugcina kwezinto ezizobasiza ukuthi bafunde into nje eba inkinga kakhulu ukungathembakali komnyanngo ukuthumelela izinsiza ezizosiza ukuthi othisha baqeqeshwe. Nokuhola kulowo thimba elizoqeqesha othisha kuye kuthiwa bazovolontiya loko kuyawehlisa umthamo wabantu abazimisele ukuqeqesha.

Into engasiza emphakathini ukuthi umphakathi uqwashiswe kwenziwe ama-workshops emphakathini, ukuze umphakathi ulululekwe waziswe ngegciwane, kukhuthazwe ukuthi ulalele umabonakude nasemsakazweni. Kukhulunywa ngalo igciwane ukuze umphakathi uyeke ukucwasa nokuba nezinkoleloze ngabantu abaphethwe ilona igciwane, ufundiswe futhi nangokusebenzisa imishanguzo yalo igciwane. Ekwenza ukwazi ukuphila isikhathi eside uphile impilo ejwayelekile njengawo wonke umuntu, loko kungawusiza umphakathi ukuze ungacwasi abanye abantu, uwenze babone ukuthi bayafana nabo abantu abanegciwane.

Izinkoleloze ezivamile ezenziwa abantu mase ugomele i-COVID abantu baye bakholelwe ekutheni uhulumeni ufuna uphungula abantu, so indlela ayenza ngayo ukuthi abantu abagome bagomele i-COVID. Khozi bakholelwa ekutheni immediately wagoma ikhanda lakho alibe lisathatha kahle, noma uye uphile isikhathi esifishane kune kade uzosipha, okungekho-ke okungelona iqiniso.

Ekufikeni kwami endaweni yesigameko lapho kushayisene izimoto ezimbili emgaqweni kuthelawayeka, ngifice abasebenzi abashayeli ababili bevaleleke ngaphakathi ezimotweni zabo. Ngisizane nabomthetho ukuthi bavimbe ukuhamba kwezinye izimoto emgaqweni ukuze kungadaleki umonakalo omkhulu ngaphezu kwalo osowuvele wenzekile. Ngibe sengibiza ozakwethu bezimo eyiphuthumayo bafika nodlawu bazisika izimoto. Kwase kwakhishwa laba abalimele basizwa endaweni yesigameko base bephuthunyiswa emtholampilo, izimoto zibe seziyasuswa endaweni yesigameko.

Indlela yokuthi imitholampilo isekele iziguli ukuthi ichaze ukuthi uma iziguli zingaqhubeki zingagcina zithola izifo ukuqhubekayo kwezifo zazo ezingalapheki, noma sigcine isiguli sesishona. Indlela yokuthi nje isekele ukuthi iziguli lezi ziqhubeke nokwelashwa, ukwenza izikhangiso mayelana nezifo ukuthi, kubalulekile kakhulu ukuthi iziguli ziqhubeke nokulashwa kuze izifo eziziphethe ziyalapheka kuze kube sekugcineni.

Uma ucindezelekile ugcina uwumuntu ongasadli, ugcina usuwumuntu elele ongasazivocavoci ongasahambahambi egcekeni, noma ahambe aye ezitolo noma emsebenzini, ngenxa yokuthi ucindezelekile. Loko-ke kwenza imithambo yenhliziyo okuyiyona inhliziyo ephampa igazi ithumela kuwowonke amalunga omzimba, igcina isikhubazeka ngenxa yokuthi wena usuwumuntu ongasakudli ukudla okunomsoco, uwumuntu ongasazivocavoci. Igcina impilo yenhliziyo yakho ikhahlamezeka, igcine inhliziyo usuphathwa izifo zayo inhliziyo, ngenxa yokuthi wena awusayinakekeli ngokuzivocavoca nokudla ukudla .

Ukwelapha ngesitimu kuyasiza kakhulu uyabona ngalesi skhathi ustima ubekile ibhodwe umbulile ngengubo, leya ndawo i-membrane le enamafinyila iyaye ishise amafinyila lawa engadingakali emzimbeni aziphumele wona. Nakumuntu one-sinus ama-sinuses lawa angaphakathi khathi i-steaming khathi kungena lo moya lo oshisayo ayavuleka, ayavuleka ukuthi ukwazi ukuphefumula ngendlela ejwayelekile. Kuhamba futhi kuyovula nalapha emaphashini istimu lesi esishisayo isikhathi esiningi kusuke ekhona , kuvula amaphaphu umuntu aphefumule ngokukhululeka okulapha wona umkhuhlane.

Ukugeza emva kokuthi ilunga lomndeni lisishiyile, kuyakusiza ekutheni ungalandelwa ifu elimnyama ebeligubezele umndeni, ukufa-ke kwaZulu kuthathwa njengefu elimnyama. If sesigeziwe sesihlanziwe lolo fu olumnyama liyasuka emndenini noma amabhadi umufi akade enawo ehambe nawo, angasaleli ezinganeni uthole izingane seyithola izifo nakubantu abadala bakhona la ekhaya. Kuyasiza-ke kakhulu ukuthi sihlambululeke nasemoyeni, samukele ukuthi lelo lunga lomndeni lisishiyile, alisekho phakathi kwethu siyawamukela njengomndeni sikwazi ukuhlangana siphile.

Kubalulekile ukuthola umuthi ekhemisi noma emtholampilo ngenxa yokuthi if uthenga umuthi ezindaweni ezingathembekile, ungagcina uthenga umuthi ongawazi umuntu ezakhele wona. Engaqesheliwe ukuthi awenze lowo muthi, uzithola sowunezifo ungagcina nokufa nokufa ngoba umuntu owakhokhile lowo muthi engaqeqeshiwe ukuthi awakhe. Wena ugcina uwuthenga ngoba uwubona ushibhile noma ujahe ukuthi uwusebenzise ngoba ekhemesi kukude, kuyingozi-ke kakhulu ngoba ungazithola usufa nokufa.